Ndisiya esikolweni, ndandikulaa lali kuthiwa yiNgqushwa, sisiya esikolweni ndihamba ngeenyawo. Kodwa ndafika ndidiniwe ngoba ngumgama osuka apha uyotsho noba uyotsho etawuni.

Ndibawela ukulikhenketha eli lizwe kuthiwa yiChina.

Isithuthuthu sona singanceda kakhulu apho simane siphathela abantu izinto xa befuna izinto etawuni. Mhlawumbi umntu akakwazi kuza etawuni uyothenga izinto acele isithuthuthu simyele ukuze uzokwenza, ungaphela usenza imali.

Eyenzekayo yeyokuba iteksi yatshayisa. Ndaziva ndikhathazekile ndinexhala ngoba ndasinda, ndabulela uNkulunkulu kodwa.

Ngoba kaloku yindawo eyayihleli utata uRholihlahla Mandela.

Iindlela zasezilalini ziindlela ekugcwele amatye kwaye zinezigingqi. Iindlela zalapha edolophini ziindlela ezenziwe ngu-government kwafikwa laa nto kuthiwa yitha kwaye azinazigingqi zona.

Into endinoyenza ndingahamba ndiyocela le nto kuthiwa yi-change evenkileni, ndicela le mali yohlukaniswe ukuze iteksi, ndizokwazi ubhatala iteksi.

Into endinomchazela yona kukuba makahambe okanye ndimkhaphe ngokwam ndimbonise apho iiteksi zikhoyo. Ndimkhaphe ndimse phezulu, ikhona enye indawo ekuthiwa nguTrinco apho iiteksi zifumaneka khona.

Ndingamchazela , ndingamchazela uba ndicela athobe isantya ngoba kaloku into ezenzekayo endleleni kungenzeka ingozi.

Endizithandayo ngalo msebenzi kuba uzawukwazi uncokola uthetha nabantu abakhweli apha eteksini kwaye uzahamba umane ufunda yonke le, ufunda yonke ingingqi yakho ukwazi, usazi , uzazi zonke iindawo zengingqi.

yeyona ndawo intle kwaye ikhona phaa kwiindawo ezikhoyo kwi-top ten zalapha emazweni kwaye iyabukeleka ibukeka kakhulu kwaye abantu abanintsi bayathanda ukuya.

Yinto yokuba ukuba bayathanda ukuma endleleni, abathandi uindikheyitha, abathandi kubonakalisa uba bazawujika endaweni ethile.

mbono omhle ngoba kaloku iprem yomntwana izawugqiba indawo yohlala kwaye abantu baza kukhalaza.

Kunzima ngoba kaloku bona bahambe begqitha kwezi ndawo bafune iteksi igcwale kwaye wena ube uleqa emsebenzini.

Uxolo lena itshintshi inoba ayiyo yam ngoba iyashota, bekumele itshintshi yam inje yimali ethile.

Ekufuneke eyenzile funeke ajonge athi, ajonge yonke into akanazo na izikhali, akaphathanga zikhali. Kwaye zonke izinto zakhe uziphethe akukho nto ayishiya ngasemva. Kwaye angoyiki ngoba kaloku izawuhamba ibe semoyeni .

Abathandi ukubhatala babhatala ngemali eshotayo kwaye kuphela ke ngoku kubakho ingxabano ngoba ukhona lo ungabhatelanga, baphela betyholana.

Bona babe nezabo izithuthi ezizamane zizobathatha ukuze bangazofika kade kwezi ndawo bafuna uya kuzo.

Iingenelo kukuba abantu bazawumane bethenga kona kwaba bantu bamane besenza ishishini labo ecaleni, ecaleni, mane bethengisa ii-chips. Kwawubakho imali eninji emane ingena, bakwazi uthenga bathenge nakwaba .

Iinzuzo zokuba kusetyenziswe uBolt kukuba ufika msinya kule ndawo uya kuyo kwaye awulindi tekisini igcwale.

kunenye yibhasi ngoba kaloku umqhubi webhasi akaqhubi abalekise kakhulu ahambe egqitha, egqitha ehamba line le kuthiwa i-yellow.

Uyibona ngephawu nendlela abayibhale ngayo ukuba lena ibheka ngaphi because , ngoba zikhona iinto ezichazayo ezifana neebhodi ezibhaliweyo zabekwa apha ngaphambili eteksini.

Ndingazama ukuchazela udrayiva ngoba kaloku ka engabhatelanga sawukhutshwa sonke eteksini kuphele kutyholwa wonke umntu.

Ndingathi, molo mama, unjani? Ndicela ufake ibhanti ngoba uzasibambisa ngeetrafikhi.